Umbono wami uthi kumele izingane ziqashe umuntu ozogada umzali uma esekhulile ngenxa yokuthi ingane kumele ihambe iyosebenza, umzali kodwa ekhaya ebenaye umuntu azomgada, amunakekele, amunike amaphilisi akhe.

Izinhlelo noma izinsizi zomphakathi ezingasiza ekunciphiseni isizungu kubantu abadala ukuthi kumele babe nomuntu oyedwa ozobavocavocisa njalo ekuseni, masekuthi emini bahambe bayofunda umsebenzi wezandla abangawazi, noma ngaso sonke isikhathi bahlangane baxoxe ngezinkinga zabo mase bayazixazulula. Yonke le zinto le zingabasiza ukuthi bangabi ngenaso isizungu.

Into eyenza ukuthi esikoleni kungafundwa ngosizo lokuqala ukuthi uhulumeni akazilethi izidingo zosizo lokuqala abafundi abazofunda ngazo. Enye into ekumele yenziwe ukuthi othisha kumele bacele abazali ukube ibona abathenga izimfanelo zosizo lokuqala, abafundi abangafunda ngalo. Ngenxa yokuthi uhulumeni akafuni ukubasiza. Manje kumele kube ibona abazali abathengayo ukuze bekwazi izingane zabo zifunde ngosizo lokuqala.

Okokuqala, ukuthi kumele adle ukudla okunomusoco ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, ukuthi kumele azivocavoce uma ethola ithuba. Okwesithathu, akumele adle ukudla okunamafitha. Ngiyabonga.

Mina izinkambi zesintu ngiyakholelwa kuzona kakhulu. Ngokwami ngingasho ukuthi, yebo, ukugquma ngezinkampani zesintu ikona okungalapha isifo sokuphefumula.

Inhliziyo yakho icindezelekile kusho ukuthi ziningi izinto ongeke ukwazi ukuzenza njengokuthi ngeke ukwazi ukuphefumula. Uma ungakwazi ukuphefumula, lokho kusho ukuthi ayisekho impilo yakho sekuphelile ngawe. Manje kubalulekile ukuthi inhliziyo ingacindezeleki ingacindezeleleki ingacinezeleki khona uzophila.

Wami kubalulekile ukuthi abantu abadala bagome ngesikhathi se-COVID ibona abantu abadala ababehamba kakhulu emhlabeni okusho ukuthi nabo bayafana nezingane bayashesha ukuthola izifo. Manje kubalulekile ukuthi nabo bagome ngaso sonke isikhathi khona bezovikeleleka.

Ezinye zezindlela zokweseka abazali abakhulile ukuthi kumele batshale, bafunde ukuthunga, banakekele abazukulu, benze umsebenzi wasekhaya, njengokuwasha, uklina endlini, ukupheka. Lokho kuzosiza ekutheni ngeke aqashwe umuntu ozosiza ekhaya umzali abe ekhona. Kuzosebenzisana umzali uzosebenzisana nengane yakhe.

izobasiza ekutheni ngeke babe nawo amagciwane emzimbeni. Lokho kuzosho ukuthi ngeke agule kakhulu aze aphuthunyiswe esibhedlela. Ukubaluleka kwebhusta lokho.

wezokwelapha eziphuthumayo. Uma kunetha kakhulu ilapho khona izingozi zenzeka ngenxa yokuthi abantu amanzi bayawesaba. Futhi enye into ukuthi abantu basuke bejahe ukuya emakhaya, abafuni ukulinda bafuna ukungena ezimotweni emotweni yomunye kugcine sekwenzeka ingozi enkulu. Kanti uma kunetha kumele abantu bahambe ngochwepheshe, bahambe bangajahani bangagijimi bahambe kahle, bangashayisani babe nesineke, ukwazi nokubekezela omunye umuntu.

Uhulumeni noma ama-NGO kumele njalo ngesonto balethe imithi emtholampilo. Lokho kuzokwenza ukuthi imithi ihlezi ikhona emtholampilo ingahlushekelwa, ngenxa yokuthi baningi abantu, baningi kakhulu abantu emhlabeni bayagula, manje kumele imithi ihlezi ikhona.

Isimo besisibi kakhulu ngenxa yokuthi baningi abantu abadlulile kuleya ngozi eyenzeke emgaqweni owuthelawayeka omkhulu. Baningi abalimalile, baningi nabadlulile emgaqweni, ngenxa yokuthi u-driver wemoto encane ubephuzile wase washayisa ikhumbi futhi.

Ngenxa yokungazweli kwemithi kumuntu engithandana naye, kwaholeka ekutheni kugcine sekugula nami, wangithelela ngesifo sesifuba, wathelela nengane, wathelela nogogo ekhaya. Saba sibi kakhulu isimo ngoba sagula sonke endlini saze sayolala esibhedlela.

Ziningi izingozi ezingaba khona ngokwelapha ithambo eliphukile ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha. Okokuqala, ukuthi ingane ngoba kade iphukile uma ingayanga kwi-X-ray, lokho kusho ukuthi kwangalo yayo yonke ingagcine isingasasebenzi, isinengalo eyodwa. Okunye ukuthi ngalesikhathi uphekile, asazi noma igazi lophele ngaphakathi yini, lokho enye into ebanzima uma igazi lophele ngaphakathi. Manje-ke i-X-ray iyona ebalulekile ngonxa yokuthi bakwazi ukubona ithambo ngaphakathi esibhedlela. Inyanga ayilaphi umuntu ophukile.

Ukuthi umuthi uphephile ngaso sonke isikhathi ngenxa yokuthi uyena ophethe isibhedlela, kumele azi yonke into eyenzakala emtholampilo.

Ngingaya kuthisha nhloko wesikole ngimutshele ngumfundi khona ezonginika imininingwane yabazali bakhe ngikwazi ukubafonela ngibatshele ngento engiyibone enganeni yakhe, yabo, kuthi igcindezelekile futhi ikhathazekile ukuze izothola usizo olusheshayo.

Inkulu indima edlalwa abasebenzi bezempilo ngenxa yokuthi ibona abasichazelayo ngomgomo nokubaluleka kwawo, ibona abasisizayo ngaso sonke isikhathi.